Ndingacebisa umntu akhusele iinkcukacha zakhe xa esebenzisa i-intanethi ngokuthi abe nephasiwedi eyaziwa nguye yedwa, angahambi enikeza ngephasiwedi nakubani na.

Xa i-ATM ivele iginye ikhadi lam ndingangena kwiephu yam yasefowunini ndistophe ikhadi lam ukwenzela ukuba nabani na obezama into kwi-ATM angakwazi ukukhupha imali yam. Emva koko ndileqise ebhenki ndiyokuvala ikhadi, ndibaxelele ukuba ikhadi lam litshonile.

Into ethi qatha engqondweni yam xa kuthethwa ngemalimboleko encinci yinto yokuba uyayinikwa imali kumele ukuba uyibhatale yonke xa kuphela inyanga. Awunikwa zinyanga zininzi ukuba uyibhatale, uyibhatala yonke ngenyanga enye.

Ixhaphake kakhulu ke into yokuba iimali zabantu zithathwe ezibhankini zabo zabucala kodwa kwelinye icala ndiyibona iyinto elungileyo ukuba iimali zabo zingene kwiibhanki zabucala kuba bekwazi ukuthi bayozikhuphela ngokwabo kunale yokuba bayokulinda imigca emide imini yonke emaholweni bekhupha imali nalapho abantu babuya bediniwe belambile. Kanti xa uyoyikhupha kwibhanki yakho ebucala, uyaya noba kunini xa ufumene ithuba uyoyikhupha. Kanti xa uya ngapha emaholweni ninikezwa iintsuku zokhupha imali.

Kwaye kwafuneka ukuba sibabonise izazisi zethu, sibabonise imali engenayo ebhankini zethu nemali eziphumayo esizisebenzisayo ngenyanga ukwenzela ukuba bazokwazi ukubala ukuba singafumana malini kwimalimboleko yasebhankini.

Ishishini elinokuqhutywa kwindlu ekwindawo ehlala abantu mna ndingabona ilishishini lokuvula ivenkile ethengisa ukutya okanye ivenkile ethengisa izinto ezifana nempahla, njalo njalo.

Ukubhanka ngekhompyutha ndikubona kukhuselekile kuba ipini nephasiwedi zaziwa nguwe wedwa mntu usebenzisa ikhompyutha. Kodwa kwelinye icala akukhuselekanga kuba ngoku sekunoonqevu abakwaziyo ukungena kwikhompyutha zabantu bakhrekhe bafumane yonke imali yakho.

Ziluncedo kakhulu ii-inshorensi kuba ukufa kufika nangeliphi na ixesha. Ukuba awunayo awusoloko unayo imali ebhenkini ukuhlangabezana neendleko zokufa. Kanti i-inshorensi xa ubafowunela ubanika zonke iinkcukacha zomfi, bayakwazi ukungenisa imali yakho ebhenkini yakho ukwazi ukuqhubeka amalungiselelo omngcwabo.

Mna ngokombono wam ndibona ukuba abantu bayawathanda amatyala. Umntu uyakwazi uthatha ityala le nto ngoku ekwazi ukuyibhatala yonke ngaxeshanye kwaye ke ngoku xa usiya kwezinye iindawo uyokuvula elo tyala, bayakwazi ukujonga ngemva ukuba awunayo na enye indawo owake wathatha kuyo. Xa befumanisa ukuba awunandawo owake wathatha kuyo ngetyala baye bangakuvumeli. Yiloo nto ke endicinga ukuba abantu ibenze ukuba bathande uthatha izinto ngamatyala.